e nngwe feela hore ho ho lokiswe hore batho ba tlohelle ho ema nako e telele ke hore ho hirwe, mmuso o tlameha hore o hire batho hobane sepetlele ke ntho e nngwe e bohlokwa.

Ha hona letho nka etsa ka ntle le ho ba hlalosetse le ha ba le manganga jwalo, ke kopa ba mo fetise hobane loka e kopela moriana le bona ba tla ka nnete motho enwana wa kula mpa manganga ao a bona. Ho na le batho ba nang le kutlwelobohloko.

Tjhe, nkekebe ka nka marangrang a tswang kwanana social media hoba hangata ntho tse ba di buang ha se tsona.

Ka nnete ha hona letho e kileng ka e etsa. Le nna ke ile ka ba wa ba bang ba ileng ba dula moo. Ka emela hore nako ya ka e fihle hobane ke bona batho bana ba hloka thuso.

Ke hore motho ha se a batla ho ithuta thobalano, ba qale clinic-ing pele a lo kgona ho bua le baoki ba kgone hore ba mo thuse hobane jwale ho na le ntho tse kgonang ho ba thusa hore ba seke ba ima.

Lebaka le entseng hore ke seke ka fumana thuso ke hobane kajeno lena ho no ho tletse haholo. Jwale dingaka ntho tse ne di tlo etsa ke hore ne di thusa ba hlokang thuso ka potlako hore ha ba se ba thuse kajeno ho ka etsahala hore ebe batho ba hlokahalang. Ke ka hoo ke sa fumana thuso kajeno lena.

Ka nnete ke ile ka utlwa bohloko hobane e ne utlwahala ekare mokganni hana taba empa ke bona e le phoso ya hae hobane o nne a tlamehile a lebelle mafura a koloi hore ekaba a tla mo fihlisa na moo a yang.

Ditokelo tse ba nang le tsona ke hore ba fumane thuso sepetlele, ba fumane meriana sepetlele, ba fumane tsohle tse leng hore ba di fumane ha ba le sepetlele.

Ba bang o fumana hore we la kopana le ngaka ya se ka mo tshwara hantle. Ba bang o thole hore ke batho ba tshabang batho ba kulang kapa ba lemetseng.

Tjhe, ha ke dumellane le yona. Moriana o ngaka a sa buang ka ona ha se ona, ha ke dumellane le ona ebile ke bona ba bapala ka batho ba kulang le ditjhelete tsa bona.

Nna ho ya ka nna ha ke bone ho na le phoso haebe motjha ke tlo e etsang hore a batle ho mo hodisa hobane ngwana o hola a sotleha, ha o ye clinic-ing a kgone hore a etsang ntho ha ke bone ho na le phoso kgang feela moo e le yena a batlang.

Ho bohlokwa ka tsela e makatsang hobane bongata ba batho ba dulang mekhukhung ke batho ba sa rutehang hakaalo, jwale ho bohlokwa hore di-clinic tsenana tse tsamayang di kgone hore di finyelle mekhukhung, di kgone ho ba ruta le ka ntho tse ding tse ba sa di tsebeng, ba kgone hore le bona ba tsebe hore ba tla kgona ho ithusa jwang.

Ntho eo nka qala ka e etsa ke hore ke bue pele le bakudi ke ba hlalosetse ntho e etsahalang monana sepetlele ebile ke kope le tshwarelo. Ha ntse ke le moo, ke kgone hore ke tshwerwe dingaka tse ding ka mohala ke ba botse hore ekaba ba hokae hobane ho na le bakudi ba bangata monana sepetlele. Haeba ho na le eo ke mo bonang, ekare o na le bothata bo boima haholo, ke hlalosetse ngaka.

Ha le kgonne hore le be teng kopanong enana, batswadi. Ke na le bothata bo boholo ka sekolo sena se fileng bana ba rona di-contraceptive ba sa bolela le rona. Jwale ke batla hore re kgone hore re ye mane ho bua le Principal wa teng hore hobaneng a entse jwalo. Ho feng ha bana di-contraceptive ho reng ho bona? Ho re ho bona thobalano ke ntho e lokileng hobane nna ha ke dumellane le nthwo eno.

Ka monana ho nna e ne le kgaitsedi ya ka. Hangata kgaitsedi ya ka ha le matsatsing e ba motho ya kulang. Jwale hee malome e be ba motho ya nromang kwanana ho mme Setsu hore ke o mo rekela moriana o kgone ho mo thusa hore a tlohelle ho kula ha le matsatsing, o mo thusitse haholo.

Ho ya nna ha ke bone ho na le bothata haebe mmuso o na le yona tjhelete ya hore e fe batsofe ha ke bone ho na le bothata hore ba fe hobane le penshene e ba fang yona e ntse e le nyane.

Ntate ramolao, ke founile tjena hobane ke na le bothata. Ho na le shop-o e rekisang moriana o seng molaong. Hore ke tsebe hore moriana ona ha o na molao ke hobane malome wa ka o ne a o rekile jwale elare ha ke check-a le date ya teng e bontsha hore moriana ona ke wa kgale, jwale ne ke kopa le yeng le yo check-a hona moo hore dintho di tsamaya hantle na.

ka nnete ho utlwisa bohloko ha banna ba sa bue, ho thwe monna ke nku ha a lle, monna ha a lle jwang hobane o tlamehile a bue ka maikutlo a hae, ho sa bue ka maikutlo a hae ke tsona ntho tse mo lematsang, o tlamehile hore a bue.

Dumelang batho ba setjhaba. Ke le bitsitse monana kajeno hobane ke ne ke batla re buisane ka taba tsa dikankere tse teng hore le kgone ho tseba, le ho tseba ho tsebeng ha lona, le tsebe hore wa kgona o tle monana sepetlele re tlo le thusa. Ho na le kankere ya letswele. Kankere ya letswele le yona ha re e thotse ka pele, motho wa kgona hore a phele. Ho na le kankere ya madi, ho na le kankere ya mala, ho na le kankere ya masapo, re kopa haebe ho na le ntho o sa e utlwisiseng o ska tshaba ho tla monana sepetlele re tlo kgona hore re o thuse.

ke hore ke tlo qala ke iphekole nna ka meriana ya Sesotho. Ho na le diranta tse malome a ratang ho di etsa ka monana ka tlung, pele nka ya clinic-ing kapa hona sepetlele.

Ntho ya pele eo nka e etsa ke hore nka ya ho di-Social Worker ke ba hlalosetse dintho tse etsahalang ka motsofe e be bona ba tla kgonang hore ba e lokise, ba kenye le boramolao.

Lona lebollo la sepetlele ke bona e le ntho e hantle hobane ho wa ha hona monna ya ileng a ho thwe, o tswa ho yo bolla sepetlele, ke eo o hlokahetse. E thusa haholo, haholoholo ho na le e yang thabeng. Jwale ho ya ka nna, aa, ka nnete ke tsamaya le yona enana ya sepetlele.

Ha ho na tsela e nngwe eo ba ka kgona ho re ba finyelle chemist-ing, enana yona e hloka mmuso hore ebe ona o kgonang ho thusa batho ba mahaeng hobane ka nnete-nnete, ha se re bua nnete batho ba mahaeng ba sokola ha se ntho ya papadi, ba sokola.

Mabaka a mangata o thola hore e mong o na le yona kokwanahloko ena ya HIV e mong ha na yona. Nako tse ding o ka fumana lebaka ke hore onana o ile a ya ka ntle a lo ikutswa, a kgutla a sa na le yona, ha o mong yena a ntse a itshwere hantle. Nako tse ding o thole hore onana yena ho thwe o na le blood type e fapaneng, o thole hore o na le type O, ke bao re ba bitsang hore ke di-carrier.